Ga ke itse e ne e ka nna tsefe mme bone ba tshwanetse gore ba gole tšhelete e kwa godimo gonne ba thusa bakudi le bagolo le bana ba bannyane.

Ke ne ke nagana gore bagodi go botoka gore ba tlhokomele ke ba lelapa gonne ba itse ditlhokego tsa bone, ba na le kutlwelobotlhoko mo go bone le gore ba na le pelotelele mo bagolong ba bone gonne e le bagolo ba bone ba ba godisitse.

Gonne mogolo o godisiwa ke gore mesong tlamehile a je motogo, a nwe tee le gore tlamehile a tsamaye-tsamaye go ikotlolosa marapo.

Di a thusa gonne tlamehile go itse gore ka nako e rileng tlamehile motsofe a nwe dipilisi ka nako e e rileng and-e gape di thusa gore ka nako e e rileng go diragala eng ko ntle, tshwanetse go bo o le kae ka nako eo.

Lelapa le setšhaba di na le seabe mo go tlameleng botsofe gonne ba itse gore ga e tla go tsena mo dijareng tse di rileng tlamehile go 'iragale eng.

Go bua nnete ga ise ke le tlhoko gore ditlamelwa tsa bagodi ke dife.

Ke ko kgodisong ya bagolo e leng go reka sekgwa ba e bitsa old age home-u mme yone e patelwa ke puso, ga e patele e godisa bagolo, e bafa dijo le diaparo le maroko.

E siame gonne ba kry-a mogolo wa bagodi, ba kry-a ditšhelete tse e leng gore ba kgona go itlhokomela ka tsone le go reka tse ba short-ang ka tsone bagolo mme e ka tokafadiwa ka go okediwa.

E a ba thusa gonne ba kgona go reka dipilisi tse e leng ga ba kgone go di fitlhelela ko tleliniking ebile e ba fa le tšhelete ya go palama dijanaga gore ba kgone go ya go i-check-a bokoa jwa bone.

Gonne e oketsa dijo mo phaposing eo le marobalo go baya di-bed-e tse dintsi le go ba rekela dijo, diaparo le dilo tse ba tlhapang ka tsone le tlhokagalo ya bone le go ba naya se se ba tshwanetseng.

Ka sixty, ga ba tshwara six gonne mebereko yotlhe e mo Aforika Borwa e mo tlase ga puso ga o tshware dingwaga di le sixty wa letlelelwa gore o tlogele mmereko ebile o a pateletsega.

Go kwalela puso lekwalo go kopa gore beke le beke go nne le transport-o e leng gore e tsaya bagodi go ba isa ko bookelong.

Go kopa puso gore e age dipetlele gaufi le mo metseng yotlhe kapa go nne le dipalangwa tse e leng gore di teng beke lebetse gore batsofe ba kgone go nna le yone le dipalangwa go ya dipetlele.

O kgona go tsamaya ka maoto, ga o tlhoke dipalangwa go ya bookelong and-e ba thusa gonne ga o tsena ko dipetlele tsa teng bagodi ga ba fole mmele ebile go tsena ga bone tla ba setse ba thusiwa.

Gonne bagodi ka bontsi ba dula ko mekhukhung, ba palelwa ke go aga matlo ka tšhelete ba e kry-ang kwa pension-eng so go botlhokwa gore ditleliniki di nne gautshwane le bone.

Sefuba, jalo le jalo, ke tsone tse e leng gore malwetse a teng a fitlhela kalafi kwa tleliniking.

Gonne ba shebile palo ya batho ba ba dulang mo metseng gape o fitlhela e le gore ge motho a lwala o feleletsa a tlhokofala gonne go tlhoka thuso ka potlako.

Fa melemo e fedile kwa tleliniking, balwetse ba tshwanetse go batla sejanaga ba ye ko motseng o mongwe go fitlhelela melemo e e leng gore ba e tlhoka ba reke e le mentsinyana go direla gore motlhang gape ba lwalang e be ba itse gore go na le melemo gautshwane ntle le go potlakela kgakala.

Bangwe ba tshaba gore batho ba ba thusang kwa tleliniking ba tla ba omanya, bangwe ba tshaba gore ba ka fitlhelela malwetse ba ne ba sa akanye.

Gonne bangwe ba tsogela bangwe e le baimana, ga ba fitlha bone ba fitlha ba thusiwa ka potlako go nna le ba ba lwalang.

Ba dirile sentle gonne baimana ba kgona go pepa nako e nngwe le e nngw, e ga gona nako e leng gore o ka re ba pepa nako e nngwe le e nngwe fela moimana a ka pepa.

Gore diteko tsotlhe kapa ke re ditleliniki tsotlhe di nne le kalafi ya tsone jaaka gore di phele di le teng nako le nako .

Gore bookelo botlhe bo phele bo na le ditlhokego tsa balwetse ba ba tshwereng ke sukiri le kgatelelo e e kwa godimo ya madi kapa di phele di le teng.

E tshwanetse gore di tshwane gonne ko metseng e menyennyane bagolo ba bantsi go phala ba ko metsesetoropo, ga bagolo ba le bantsi go tshwanetse go nne le boitekanelo bo e leng gore bo tshwana le bo kwa toropong gonne bagolo ke bone ba ba tlhokang thuso go phala bašwa.

Ke malwetse a a tshwanang le HIV le STI ke one a dirang gore tleliniki e nne e na le ditirelo tsa yone e tsamayang.

Ba dira sentle, ke tiro e ntle thata eo gonne mo bookelong bo bongwe ga e seka gantsi o ka kry-e le gore o ka kry-a thuso if baitsenape ba selo seo motho a tlhokang thuso mo go sone ba sa go romele ko go ba bangwe.

O lemoga ka go tlhoka maatla le go ngatega mme ga go ntse jalo o tshwanetse o potlakele kwa bookelong go sa ntse go le nako.

Puso ga e dire ka natla 'cause gonne batho ba ba sotlakakang basadi le bana ba feleletsa ba tswile mo tronk-ong, ba tletse mo mebileng and e feleletsa boitekanelo jwa tlhaloganyo ya bone e nna bokoa gonne ba naganne thata tshotlakako e ba tswang mo go yone.

Dikgwetlho tse di siameng ke gore dipholo tse tsotlhe tshwanetse di nne le dipilisi kapa a a siametseng bakudi.

Ke go nna le di-transport-o tse di feletseng tsa ko bookelong tse e leng gore di dintsinyana gore di kgone go thusa batho le bakudi.

Dikgwetlho tsa tlhokomelo tsa boitekanelo mo ditoropong ke gore go ntshiwe ditšhelete tse dintsi ebile o tla fitlhelele go bagodi ba teng ba bannye go nna le ba ko motseng.

Mosola wa ambulance ke gore tshwanetse o kry-e thuso ka potlako le go nna le tracker mo koloing go a thusa gore ambulance e go fitlhele ka nako.

Di 'iriwa ke gore nako eo o na le kapa jang gore o kgone go ya ko dipetleleng tse e leng gore di na le ditšhelete.

Go utlwisa botlhoko 'cause ga se ba botlhe wena gore ba bereka ebile ba na le ditšhelete go ka gore di-transport-o tsa potlako di ka go thusa.

Ka go nwa dipilisi tsa teng ka nako le go sa tlodise.

Dikgwetlho ke gore ga o sa je dipilisi ka nako o feleletsa o kula o bo o sa kgone go kry-a treatment-e, o bo o feleletsa o tlhokofala.

Ke tla feleletsa ke mo isitse counselling gore a kgone go kry-a thuso ka potlako gongwe o diriwa ka seemo se a tla ba a le mo go sone a sa kgone go bolelela ope o e leng gore o gaufi le ena.